E dira sekgoreletsi sa go bona tiro e lekanyetsa phitlhelelo ya didiriswa tsa thuto le tsa go aga bokgoni, le go di kgapela kwa thoko mo ikonoming e golang ya dijithale, e ba ama ka gore ga ba na tšhelete go reka data e ko godimo.

Ke dirisa thulaganyo ya tshedimosetso ya Vodacom-o, ke reka one gigabyte e jang thirty rand-a ke tlhopha ka gore e na le network-e e siameng, data etsa sebaka sa kgwedi nako e nngwe etsa dibeke tse pedi.

Kgwedi e fetileng ke rekile data ya teo gigabyte ka fifty ranta mo special-eng fa o reka tshedimosetso o tshwanetse go a akanyetsa ditlhwatlhwa go ikanyega ga network-e le ditlhokego tsa tiriso.

Tota go bua nnete nka itumela ga nka kry-a hundred gigabyte, e biileng nka rata ga data e kena ka letsatsi la ntlha la kgwedi.

E tla oketsa lebelo la network-e tlhokomelo ya boitekanelo e ka sologela molemo ka kgatelopele e tshwanang le kago ya diroboto le dilo tse dišwa tse di ya ka tlhaeletsano ya setšhaba, di ka potlakisa di ditirelo tsa maemo a tshoganyetso.

O laisa airtime-e o be o tsenya code ya USSD o tlhopha le ya noge, le o le batlang go le reka mme fa le sena go amogelwa o bulela network-e ya gagwe mo founung.

O kaya ikgolaganya le motlamedi wa tirelo, mme wa botsa ka ga tshedimosetso e sa lekanyediwang e o e duelang kgwedi le kgwedi, kgotsa o ka tlaleletsa thulaganyo ya gago ya tshedimosetso mme wa reka gape.

Ke reka airtime-e pele ebe ke reka data morago ga moo ka gonne e tlhotlholetsa thata ka tsela eo, e bile go bonolo ka go dira yalo.

Ga o batla go arolelana data o tsenya code ya USSD tlhopha leano la go arolelana data e be o tsenya dinomoro tsa motho o arolelang le ene, ga e fetsa go amogelwa tlebe o nale data.

Dithulaganyo tse di senang selekanyo di tla nna selo se se tlwaelegileng ka gonne go tlhotlheletsa gore ka gangwe go na le go tlaleletsa makgetlho a le mantsi mo dikgweding, le fa ditlhwatlhwa di le kwa tlase.

Go dirisa di founu go ka ba balesegang m baithuting, mme go ikaegile gore di dirisiwa jang le go lwaolwa jang, fa di diriswa ka maikarabelo le go ruta di founo e ka nna di diriswa tse di mosola tsa go ithuta, le fa gontse jalo go ka dirisa go feta selekano, kgotsa sa tlhokomele gonna le di kgotsi tse di amanang le botsogo jwa tlhologanyo, go dira sentle mo dithutong le di pabalesego ya motho ka namana.

Barutabana ba ka dirisa AI go tlama didiriswa tsa go ithuta tse di dirisanang le tse di tseneletseng le fa go ntse jalo, baithuti ba ka dirisa AI go etsa dikabelo ba nyatsa thulaganyo ya go ithuta.